Ka ha hore ditleliniki tsa mona di hole ebile batho ba fihla se ba kgathetse ditleliniking. Nna ke ka rata ho thusa, ke sebedisane le ditleliniki. Ke thuse ka makoloi kapo ka difatanaha hore batho, haholoholo batho ba baholo ba tla iswa tleliniking tsatsi le letsatsi hoseng. Hobe teng e tlaba isa, hobe teng e tlaba kgutlisa. Ka nako tse ding o fumane tleliniking ho tletse. O fumane e telele line, batho kgale ba dutse mono ba tshwerwe ke tlala. Ke ka thusa ka transport-e, ke thuse hape le ka dijo hore batho ba tsamaye ba jele, ba fumane le dipilisi tsa bona.

Tjhe, a ka se fumane molekane kokwanahloko ena e mong ha sena yona hobane ka bobedi ba hlwekile. Empaneng ha e mong hara bona a ka fosetsa e mong, a tswa kantle, a yo robala ka ntle. Ke moo ba tla tlisang diperesente tse hodimo tsa kokwanahloko ho bona hore eka ba fumana. Empa ha ba ntse ba le babedi feela ha bana e fumana. Kapaneng e mong ha ka kgetha ho se tshepahale hara bona, ke moo matla fumanang kokwanahloko eo teng ka tsela e jwalo. Ya ho se tshepahale, ya ho se itshireletse.

Ai! Ntate ke utlwile taba tsena tse sa ntshwareng hantle tsa hore wa kula. Ebile le nna ke le tjena ke utlwile bohloko. Empa ntate wa ka ke kopa wena o re fole, o re phelele ntse re o rata. Re tla dula re o rapedisa, re o kenye dithapelong. Le wena o rapele, o kope tlatlamatjholo hore a nne a be le wena, ao tsamaise tseleng ena. Ee, re a tseba o lwanne bophelong, o lwanne, ntho tsa hao o di entse. Empa Modimo ha a re ke nako, ke nako ntate wa ka. Re tla amohela seo Modimo a se buileng ka nako eo a se buang ka yona. Empa ha reno lahla tshepo, ntse rena le tshepo ya hore o tla re phelela. O tlaba le rona ntate, o tla pheta o kgutlele hape shopong.

Ke matsholo ekareng forum ka hare ho social development-e, bo men's clinic, tse thusanang le bophelo, ntho tsa bona tsa bona tsa bophelo. Le di, le mekgatlo e tshwanang le bo bua monna tse shebaneng le maikutlo le dikahare tsa bo ntate le men's international sector, eya, eya. E shebane yona le batho ba bo ntate. Ke tsona ke ona matsholo a reretsweng batho ba bo ntate le ho thusana le bona ha bana le mathata ba kgone ho bua le bona.

Eya, mahae a maqheku a haufinyana, a haufinyana le mona moo re dulang teng hae. Nka tsamaya metsotso ekaba leshome le metso e mehlano. Ebile haholo maqheku a ntshetswa makoloi a tlo latuwa ka ona. Ka nako e nngwe le nngwe e ke batlang ho yo bona ntatemoholo wa ka, nka kgona ho ya mono ke yo mmona. Ke dule le yena, ke qete nako ya ka le ena letshehare la ka kaofela. Re hopotsane dintho tsene di etsahala, a mpolelle le ena hore ho etsahalang mono lehaeng leo la maqheku, ba ntse ba ya jwang ka bophelo? Ke haufinyana haholo le mona moo ke dulang teng hae. Ha ke hloke le koloi.

Ne ke rata ho founela batho ba tleliniking, ke le tsebisa hore batho ba baholo le batho ba kulang ha esale re eme monana ho tloha hoseng ka hora ya bosupa ho fihlela nou Hora nou ke leshome le metso e mmedi, ha esale batho ba dutse mona ha ba so je. Batho ba baholo ha ba so nwe di-treatment-e tsa bona and-e jwale le sebetsana le setjhaba hampe. Hobane ho tlameha ka nako e lokileng, le tsebe batho ba baholo ba fumana dipilisi tsa bona ba yo ja, ba yo phomola. Ba bang ba tswile hoseng ba sa fumana dijo, ba ipolelletse ba tla qala tleliniking ba tlo tsebe ho kgutla, ba tlo pheha, ba lokise dijo tsa bona, ba lokisetse bana ba bona, ba lokisetse bana ba bana ba bona. Ba bang ba kula hona mona ba hloka thuso. Ha re kgone le ho thusa batho hobane batho ba dutse mona ha esale ba eme ba fotse line. Ha ho le ditulo tsa batho hore ba dule.

Ke ikutlwa ke phoqeile haholo, ke ikutlwa ke phoqeile haholo hobane di-ambulance ha re di hloka rona batho ba mona mahaeng, re di hloka ho na le dikotsi. Batho ba bo rona ke bana ba kene mona kotsing, bana ba bo rona. Ha re di hloka di-mbulance tsena ha di fumanehe, empa bona ha ba etsa mabaka a bona ba ya fumaneha. O ba fumane ba tsamaya mane ka ditoropong ka tsona di-ambulance tsena ba sa etse mesebetsi ya bona. Batho ke bana jwale mona ba fihla e sa di-ambulance ha eyo. Ka nako e nngwe ke bosiu, ha re kgone ho ka tloha mona re re siye motho mona a lemetseng, ha rena makoloi. Ho tlameha ntho tseno ba di tsebe tseno ha di re tshware hantle rona, ha di re tshware hantle. Hobane ha rena makoloi, re tshepetse ho di ambulance. Batho ha ba ka shwa mona matsohong a rona, ha ba ka shwa matsohong a rona.

Ke ikutlwa ke le bohloko haholo ho utlwa hore ke bomadimabe. Ke ikutlwa ke le bohloko haholo. Empa ke ile moetlong oo ka ya, ka ya hae and-e hape ntho ene le ka matla. E ne ke utlwile bane ba buile hape ntle le ho hlapa bomadimabe ba ka. Hathwe ke tle ke fihle ke hate mabala. Ke yona e entseng ntho tsa ka di sebetse, dikganye. Ke ile ka founelwa, ka founelwa bekeng e fitileng ka Labohlano. Ke ile ka fumana founu ke sa e lebella ne ntse ke dutse hae. Ke a kgolwa ke ile ka dula hae ka mora moetlo ono ke ile ka ho etsa, ke ile ka dula hae. Empa itse ha ke qeta ka Labohlano ntse ke dutse mona hae, ka fumana call. Wa re ke bitsetswa ho ya ho interview. Ke motho a sebetsang ka ona motsotso ke bua le wena.

Ke hore re ye dikolong baneng ba banyane ba bananyana ba ntse ba hola, re ba rutise dikolong. Haholo mahaeng ha bana, tsebo e batsi mabapi le thibelo ya pelehi, re ba rute. Akere ba se ba hola, ba hole ba tseba ka ntho tse jwalo. Ba hle ba be ba hlaphohelwe, ba bone hore na bohlokwa ba thibelo ya pelehi haholoholo o ntso o le ngwana, o ntso o bala sekolong? Ho thibela hore o se ke wa fumana ngwana o ntse o le sekolong. Kapa ho thibela le o kopane le dintho tse ding tseo ono sa di tsebe wa utlwa. Jwale e ya thusa haholo, ya thusa hore re ye baneng ba banyane ba ntse ba hola le ba dikolong tse phahameng. Ba tsebiswe le bona ka maemo ana.